Ka lehlakoreng le leng, ke bona ho le molemo hobane ke setso, ka lehlakoreng le leng ke bona e se e se ntho e kgahlisang hobane bana ha ba kgutla moo ba kgutla ba iketsa bontate, ba se ba tella batswadi ba bona. Ke nahana hore dilemo tse hantle tsa hore o ise ngwana lebollong ke dilemo tse mashome a mabedi le metso e mmedi.

Basotho ba nka kobo e le seaparo sa bohlokwa hobane kobo ke yona ntho ya setso.

Eya, nka dumela sena hobane lebitso le tswang ho batho ba baholo ke lebitso le ikgethileng ebile le nang le molaetsa o monate.

Ke bona e le pono entle haholo hobane dijo tsa setso di a hlokahala ha se kaofela re ratang dijo tsa sekgowa ha re ile bo di-hotel-eng kapa tsona di-guest house-ong.

Nna haeso ha re tloswa sefifi, re a hlapa ka metsi a nang le lekgala, ho hlajwa nku, re hlapa ka nyoko ya teng ha re qeta ho hlapa hoseng pele letsatsi le tjhaba, motho o mong le o mong o kutwa hloho kaofela, moriri oo wa rona wa kopanywa o lo tjhesetswa thoteng.

Tjhe, ha ke dumellane le bona nna Keresemese ke tlwahele hore ke ya e keteka le ba lelapa leso.

Mmuso wa tokoloho o re thusitse haholo hobane kgethollo ha e sa le yo Afrika Borwa kgale kgale Kgethollo e ne e le ngata, o ne o sa tlameha hore o kopanele toilet-e le motho a mosweu. Dikolo le tsona di ne di arohantswe, ba basosweu ba ne ba kena sekolong sa bona ba le bang, ba batsho ba kena sekolong sa bona ba le bang. Mmuso ona ke bona o tlisitse kgotso ka hara Afrika Borwa.

Nna leloko la heso ngwana o amohelwa ka hore a hlabele nku, a jeswe nama eo ya nku eo ebile a be a behellwe le puleng ha pula ena.

Eya, ke ya di tsamaya dikopano tseo ebile ke bona e le ntho e bohlokwa haholo hobane e nruta hore ke tlameha hore ke itshware jwang, ke be ke tshware le lelapa la ka jwang.

Bophelo ba mokhukhung ke bona e le bophelo bo sa nepahalang, hobane ha o na le dikgohola kapa ho na le moya o moholo, mekhukhu eo e ya fefowa.

Nna tseo ke tsebang ho di bua ka botlalo ke tseba Sekgowa, ke tseba IsiXhosa, ke tseba Sesotho, ke tseba Sepedi. Eya, ke tseba ho di bua ka botlalo.

Eya, ke ya o rata mmino wa setso nka thabela ha o ka bapalwa seyalemoyeng.

Eya, ho ya ka nna ke nahana hore le kajeno mofu o ntse a patiwa jwalo hobane bo nkgono le bo ntatemoholo ba ntse ba tshwere ntho eo ya kgale kgale ha ba dumellane le tsena tse ntjha tsa sekgowa.

Tjhe, batjha ba kajeno ha ba sa phela maphelo a bona ka tsamaiso e nepahetseng, batjha ba kajeno ba se ba phela sejwalejwale ba iphelela ditoropong, ba tla o jwetsa hore hona jwale ha esale nakong ya kgale moo ba tlamehang hore ba phele tsa setso.

Ka pono ya ka ke bona batjho jwalo hobane ha o a tlameha hore ha o imile o ye mabitleng, mme sena se tla etsa hore ngwana a se ke a tshireletseha le wena o le mme wa moimana hobane le dintho tse tla o sitisa leetong la hao la boimana.

Ha ke kena ka lebenkeng ke qala ka hore ke ye ho motho a sebetsang ka lebenkeleng. Ke mo hlalosetse hore ngwana o itse o batla skipa se jwang. Batho ba sebetsang mabenkeleng ba na le tsebo e kgolo eo rona batswadi re se nang yona, hobane rona bana ba re jwetsa hore mama ke batla skipa se itseng, empa ha o kopile thuso ka shopong, o tla tswa o se tshwere skipa seo ngwana a se kupileng.

Tjhe, ke hanana le taba eo hobane e ntse e le ngwana o lokela ho mamela batswadi, o lokela ho mamela batho ba seterateng. Ha o bolele hore ha se a tswa lebollong e se e le monna.

Eya, le nna lebitso la ka le tswa sethatong sa lebitso la mme wa ka.

O lokela ho roma bo malome ba hae kapa bontatemoholo ba hae hobane ke bona ba tsebang ditaba hantle tsa malobola.

Eya, ke motho ya ratang ho ithuta ka setso se seng le nna ke rata ho ruta ba bang ka setso sa heso. Hobane re phela le merabe e fapaneng, re lokela ho tseba hore bona ba phela jwang le bona ba lokela ho tseba hore le rona setso sa rona re phela jwang.